Go tshameka motshameko wa Se-eleketeroniki go ka nna botoka le gona go itlosa bodutu fa o le motho, ka gonne o kaonafatsa mmele ka go gym-a, ka go ira dilo tse di tshwanetseng ka ona motshameko o kaonafatsang mmele tota.

E ya go ikatisa ga metshameko e fokoditse go tshameka ka nama mo motshamekong e ya ke a dumela gape e thusa gape le batho ba hore ba phela ba gym-a ka go tshameka metshameko e rileng ka go ikotlolola gangwe le gantsi mo metshamekong ya ball-o go siana go tshameka di-tennis, ke go tshameka di-hulla hop.

O ka tshameka metshameko ya go opela, go bina, tsa setso o ka tsenela gape metshameko e ya go raisisa, bareisisa ka go siana, ka go tshameka kgathi, ka go tshameka di tenese.

Metshameko ya thekenoloji ya difounu e farologana tota le metshameko e le e tshamekang ka senama metshameko ya difounu la connect-a di founu tsa lona, la gaisana mo teng e tshwana le yone metshameko e tshamekiwang ka senama le gona go na le moatlhodi mo teng.

Ke rata motshameko wa go opela gore kgaisane ka go opela dipina tsa sekgowa tse di rileng mme thata gape di nthusa gore ke tiise mo go omeleleng thata, gape-gape ke rata motshameko wa kgati o nthuta gape go otlolola mmele jalo le jalo.

Ke rata motshameko wa go apaya thata ka ntlha ya gore ke rata dijo ke rata motshameko e leng gore ke tlo go apaya mo teng ke tlo go apela batho ba tla ba mo setopong ba reka dijo ba apaya le gone gape ke netefatsa gore kapa tse dintsi ka ntlha ya gore batho ba teng ba kwata hela le hela motshameko wa go apaya ke o ne mmamoratwa wa me.